Kuthathwa inyama yenkomo eluhlaza ifakwe iziqholo, ixhonywe yomiswe ithutyana ukuze ilungele ukudliwa.

Ndicinga okokuba yindlela esikhuliswe ngayo, sikhule emakhaya kuthengwa ezidolophini nasezimakethi. Kanti uba ngaba besikhuliswa sisaziswa ngokubaluleka kokutyala, loo nto ibizawusenza into uba sikhule sikwazi ukuba ukutyala kubalulekile. Ngoko ke fanele ukuba baqaliswe abantwana besebancinci ukufundiswa ukutyala iziqhamo khona ukuze umntu akwazi nokonga esipajini.

Fanele ukuba isivuno sombona sigcinwe kwindawo eyomileyo kwaye engakhanyiyo, engenalanga. Ngoko kwenzelwa ukuba ingaboli kwaye ingangundi. So xa uyigcina endaweni eyomileyo, endaweni ebandayo, uyakwazi into yokubana uyigcine ixesha elide.

Iidyunivesithi kwaye nonokholeji abajongene nezovuno nezolimo nezovuno zibanceda kakhulu abantu abatsha khona ukuze bakwazi ukuba bavulekelekwe ngamathuba okuvula amashishini wabo ngokuba bathengise iziqhamo ezivuniweyo kwaye ezityaliweyo.

Zona iirobhothi noomatshini zenza umsebenzi oncomekayo kakhulu, kodwa ke kufuneka singayilibalanga nento yokokubana ukufakwa kwezi robots naba mashini kuthathe imisebenzi emininzi ebantwini abayidingayo imisebenzi kwaye ekufuneka bebeke ukutya phezu kwetafile ezindlini zabo. Kodwa ke wona umsebenzi wazo uyancomeka, ziyaqokelela zona kakuhle.

Imveliso kwezolimo ibaluleke kakhulu ngoba amaxabiso ayahla, izinto ufumanise ukuba ziyafikeleleka xa kukhona abalimi abaninzi kwindawo. Ngoko ke ibonisa loo nto ukubaluleka kwezolimo.

Ndiyavumelana nokuba xa kushushu izityalo ziye zithande ukuncipha ngoba kaloku izityalo zisebenzisa amanzi njengokutya kwaye ziyalisebenzisa nelanga. Kodwa ilanga xa lilodwa azikwazi ukuba zizikhulise izityalo, kufuneka namanzi ngokuba amanzi ziwasebenzisa njengokutya. Ngoko ke ndiyavumelana nokuba izityalo ziye zithande ukuncipha xa kushushu kakhulu.

Ndicinga ukuba kulungile ukuba amafama ayale le ndimbano icelwa yinkampani yeMedigrow ngoba kuzawuncipha ingeniso yabo xa kuzongena inkampani enkulu ngeenjongo zokuba icinga ukuba izobakhulisa. Ngoko mna ndiyavumelana namafama ukuba mawaqhubeleke ezenzela njengoko sele ezenzele kule minyaka ilikhulu seyidlulile. Ndiyasixhasa isigqibo samafama ngenxa yokuba azawuqhatheka.

Ngokweendawo endihlala kuyo, ngokuchuma komhlaba kwaye nangeemvula ezixhaphakileyo ndiyavuma ukuba kungalunga ukuba kulinywe umbona. Kwaye nelanga likhona liqaqambile, ngoko ke ithuba loba umbona ungaze ukhule kakuhle lihle kakhulu. Ngoko ke ndiyacinga ukuba ingakulungela ukulima umbona indawo endihlala kuyo.

Amaxabiso okutya sele enyuke kakhulu kwilizwe loMzantsi Afrika, ngoko ke ukutyala emzini wakhe umntu yeyona ndlela anokwazi ukuba onge imali, athathe le mali ayokuthenga enye into. Ungakwazi uzityalela iinto ezinjengeekhaphetshu kwaye ukwazi intoba upheke ungakhange ube uya edolophini ukuyothenga ukutya ngoba ukutya amaxabiso anyuke kakhulu.

Ndiyabulela kakhulu ngokuba nikhethe ukuba nisebenzise thina. Kwaye ke thina sixhela ngempelaveki, ngoMgqibelo. Ngoko ke ndingacela ukuba yonke into enifuna ukuyenzelwa nize apha ngoMgqibelo khona ukuze nizawukwazi ukuba nifumane uncedo oluthe vetshe.

Isakhono sokusebenzisa i-drone kwezolimo sibaluleke kakhulu khona ukuze ukwazi ukubona nezinto ongakwazi ukuzibona xa usemhlabeni ezantsi. I-drone ibhabhela phezulu ngoko iyakwazi into okokubana ibone nezinto ekunzima ukuba zibonakale kufutshane.

Kungakuhle kakhulu ukuba abantu ezilalini banganemihlaba ngoba kaloku bangatsho bafumane ithuba lokuba bazenzele okwabo ukutya. Njengokuba siyazi ukuba imisebenzi eMzantsi Afrika iyadodobala kakhulu, ngoko ke bangakwazi into yokokubana xa banemihlaba bakwazi nokuvelisa amathuba omsebenzi kwiilali ngeelali abahlala kuzo. Kwaye nabo babe bekwazi ukuba bavune batye kwakwezi ntsimi bazobe besebenza kuzo.

Umhlaba wale ndawo ndinefama kuyo uchume kakhulu kwaye ubana ngaba ndingaze ndifumane ithuba lokuba ndizityalele owam umdiza weswekile ungaze ube nencasa kakhulu kwaye ndingaze ndibe nemveliso ephezulu. Ngoko ke ndingalivuyela ithuba loba ndingafumana ithuba lokuzityalela umdiza weswekile nalapha kum.

Kaloku ukukwazi ukwenza ukuba inyama ingaboli kufanela amazinga ethempiritsha abe phantsi. Ngoko ke siye siyifake ke emkhenkceni khona ukuze ingafiki ibolile, ihlale emkhenkceni lonke elo thuba, iwawele ke amazwe ukuyofika apho fanele ukuba ifike khona.

Ubuxhakaxhaka bale mihla bunoncedo kakhulu ekunikeni abantu umsebenzi ngoba kaloku kukhona amacandelo ngezi Facebook, izinto ezisetyenziswayo khona ukuze ukwazi ukuba ukhuphe intsebenzo yakho abantu bayibone. Ngoko siye sidinge ke uncedo lwabanye abantu khona ukuze bazosinceda ukuba ishishini liphume liye ebantwini.

Ukuzigcina ezinkonkxeni kunceda ukuba ukwazi ukuba usikhuphe isiqhamo sakho uyosithengisa kwezinye iindawo. Kwaye nokufumana ithuba loba sihlale ixesha elide kunaxa besingekho sezinkonkxeni.

Lo mdiliya uthanda ukuthengwa kakhulu ngabantu abenza izinto zesiselo. Ngoko ke ndivuyiswa ukuba ndivune kakhulu apha kulo mdiliya ngoko nabantu abenza iziselo bazawuza bazothenga apha kum.

Kunamazwe afana neMelika, iMelika yenye yamazwe ethengayo apha eMzantsi Afrika kwaye namanye amazwe akweli leAfrika ayathenga kweli lizwe loMzantsi Afrika.

Ibaluleke kakhulu into yokuba umhlaba ekutyalwa kuwo mawube uchumile ngoba kaloku nempumela yesityalo eso ixhomekeke ekuchumeni komhlaba. Ngoko kubalulekile ukuba umntu aqiniseke into okokubana umhlaba uchumile.

Ndicinga into okokubana ingaba ililungelo lam into yokokuba ndazise umphathi lowo okanye umnikazi wefama ukuba iimpahla ezilungele ukuba zindikhusele andinazo enze icebo. Ngaphandle kwaloko ke andinawukwazi into yokokuba ndisebenze ndizawulimala. Mhlawumbi ingaze iimpumela ziphethe zisithi ngeke ndize ndibe ndiyakwazi uphinde ndisebenze kwakhona ngenxa yoba ndizawube ndilimele, ndithathe laa nto bathi abamhlophe yi-risk, ekusebenzeni ngaphandle kwezinto ezindikhuselayo.